Zwane zwa ita uri mutambo une nda u funesa nda ufunesa u takadze u fhira miṅwe, ndi uri hu na vhathu vhanzhi vhono funa u ṱalela bola ya milenzhe. Nahone hu na thimu dzo fhambananaho dzane vhathu vha funa dzone.

Ndovha ndi tshi ḓo dzhia tsheo ya uri zwikolo zwi fanela u vha na mbekanyamushumo dza mitambo, dzane vhagudiswa vha kona u ṋanga khadzo.

Ndi zwa ndeme u bindudza kha mbekanyamishumo ya dza mitambo ya vhaswa, u itela uri hu vhe na masheleni a uri zwigwada zwiṱuku zwi kone uri zwi aluwe zwi kone u vha zwigwada zwihulwane.

Ee ndono vhuya nda vhona mbekanyamushumo ya mitambo ya vhaswa itshi kho tikedzwa nga muvhuso wa hashu. Zwo vhuyedza vhaswa ngauri vho kona u tamba mitambo vha dovha vha kona u holeliwa, zwono kho amba uri vhanzhi vha hone a vhango litsha u tamba mitambo uri vha kone u wana mishumo.

Ee ndo no vhuya nda vha na mugudisi we a nṱuṱuwedza zwa vhukuma, ndi mugudisi we avha o ḓi imisela kha pfunzo dzawe we a wana maraga dza nṱhesa kha thero dzawe kha maṱiriki. A kona u ya na kha gudedzi ḽe avha a kho takalela uya khaḽo.

Tshifhinga tsha mitambo tshi no ita uri ndi tshuwe, ndi tshifhinga tsha extra time kana tshifhinga tsha dzi phenaḽi.

Ee u vha na miṱaṱano miṱaṱisano minzhi ya vhukati ha zwikolo zwi ita uri mitambo i takadze kha vhagudiswa.

Ee u ḓi dzhenisa ha vhaswa kha mitambo, zwi nga thusa kha u fhaṱa zwikili na vhurangaphanḓa ho vhibvaho kha kha vhumatshelo.

Ndi zwa ndeme uri muvhusowapo u tikedze mbekanyamushumo dza mitambo ya vhaswa vhuponi hashu. Ngauri zwi ita uri vha vhaswa vha songo ḓiwana vha khou ita zwithu zwane avhongo tea u zwi ita, ngauri vha fhedzesa tshifhinga tshavho vha kho ita zwa mitambo.

U shela mulenzhe kha mitambo zwi a thusa kha mutsiko, mbilaelo kana mutakalo wa muhumbulo. Ngauri a hu tovha na tshifhinga tshinzhi tsha u humbulesa, u fhedze tshifhinga tshinzhi u tshi kho tamba mitambo zwane zwa khwiṋisa mutakalo wa muhumbulo.

Vhuleme vhune vhaswa vha ṱangana naho musi vha tshi lingedza u wana tshelede nga zwine vha zwi funesa, ndi uri vha fhedza vha sa khou wana mishumo. Vha nga kunda vhuleme hovhu ngau wana zwiimiswa zwane zwa thusa vhaswa kho vha ṱoḓela mishumo ya zwine vha zwi funesa.

Mutambo we wa ntakadza wenda vhuya nda tamba khawo ndi wa netball, bola ya zwanḓa musi ndi kha ḓi vha phuraimari school wo vha u tshi ntakadzesa musi ndi tshi tamba na vhagudiswa sa nṋe.

Tshifhinga tshe thimu yanga ya wina tshiphuga tshihulwane, ro pembela nga u hotsha ṋama na vha muṱa wa hashu.

Uya nga kuvhonele kwanga vhathu vhoṱhe vha tea u vha na vhuḓifhinduleli ha u badela mitambo ya vhaswa, hungavha muvhuso, mabindu na vhabebi.

Tshiimo tsha zwiimiswa zwa mitambo vhuponi hahashu ndi tshavhuḓi, ngauri vhaswa vha kha ḓi takalela u ṱalela mitambo futhi vha kha ḓi takalela u tamba miṅwe ya mitambo.

Ee kha mutambo wa bola ya milenzhe thimu dzane dzo nyadziseaho dzi fhedza dzo wana zwikoro zwinzhi u fhira zwe vhathu vha vha vho lavhelela.

Ee ndi zwa ndeme u ḓivhadza vhana vha murole muṱuku, nga zwa ha mitambo uri vha aluwe vha tshi ḓivha mitambo i re hone na uri vha nga ḓi dzhenisa hani kha u kha u ita zwa mitambo.

Tshifhinga tshe thimu yanga ya kunda nga nḓila i mangadzaho, mupo wovha u wavhuḓi vhathu vha vho takalesa. Vhathu vho bva mahayani vha pembela zwiṱaraṱani vha lidza khombolo vha lidza bele kha dzigoloi.

Thimu ya mitambo ine nda i funesa ya mitambo ya bola ya milenzhe ndi keizer chiefs ndo thoma u i tikedza nge nda aluwa muṱani we vha vha tshi funa yone.

Zwine nda zwi guda musi nditshi ṱalela mutambi ane nda mu funesa ndi u sa nyama, naho zwithu zwi sa ko to tshimbila nga ngona.

U tamba mutambo mitambo ndi zwa ndeme kha vhana, uri vha kone u ita vhukonani na u guda u tshilisana na vhaṅwe zwavhuḓi.

Arali ndavha na tshikhala tsha u ṱangana na ramakone wa mitambo ane nda mufunesa, ndi nga mu livhuwa kha mushumo ane au ita wa u ri takadza musi a tshi tamba.

Ndi nga tsivhudza mubebi ane a sa tende uri mitambo ndi ya ndeme tshikoloni, nga u amba uri mitambo ndi ya ndeme kha u ita nyonyoloso kha vhana nahone vha kona u guda matshilisano a vhuḓi na vhagudiswa ngavho musi vha tshi kho ita zwa mitambo.

Mitambo ya kha inthanethe a yo ngo lugela muthu muvhili wa muthu ngauri muthu u a fhedzesa tshifhinga tshilapfhu o dzula fhasi a sa khou takuluwa, a sa khou takuwa kana u ita nyonyoloso.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha u funesa ndi mutambo wa FIFA.

Hai athi athu ḓiwana ndi khou tamba video games.

A thina tshenzhemo zwi tshi ḓa kha u tamba video games.

Maḓuvhaano vhathu a vha tsha tea u ya fhethu u tamba mitambo kha inthanethe vha tamba hayani kha dzi laptop, computer kana dzi TV.

Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe mutambo wa bola kha inthanethe.

A thi a thu u tamba mutambo kana geimi kha inthanethe mara ndo no vhona vhathu vhanzhi vha tshi khou shumisa smart tv.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komolela tshikirini nga ṅwambo wa u tamba dzi geimi kha inthanethe.

Hai a thina tshifhinga tsha u takadza tshe nda ḓiwana ndi khou tamba geimi kha inthanethe.

Minzhi ya mitambo ine nda vhona vhathu vha vhuponi ha hashu vha tshi tamba ndi bola ya milenzhe.

Musi ri tshi aluwa ro vha ri tshi tamba mitambo yo vhalaho i ngaho bola, khadi na mahunḓwane.

Mitambo ine nda vhona u nga yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku ndi mitambo i ngaho, u tamba thambo kana khadi.

A thi na nḓivho nga ha mutambo wa mutongwa.

A thi na nḓivho ya uri mutambo wa mutongwa u tambiswa hani na uri muthu a nga ḓilugisela hani.

Zwine nda zwi ḓivha nga u ṱamba ndode ndi zwa uri muthu u tea u ṋanga tombo ḽine a ḓo ḽi shumisa u gavha ḽone, no u ḽi posela nṱha na uri muthu u tea u ṱusa matombo o vhalaho fhedzi musi a tshi a humisa ha ngo tea u humisa oṱhe.

Zwiṅwe zwa zwiṱori zwe nda vhuya nda ṱalutshedziwa musi ndi tshi khou aluwa ndi tsha muvhuḓa na muzhou.

Luimbo lune nda lu humbula zwavhuḓi lwa zwidade ndi muli, ndi luimbo lwa dzinga ndedede.

Hu na ngano nnzhi dze nda aluwa ndi tshi vhudziwa fhedzi a hu na ine nda khou i humbula ṋamusi.

A thi tou vha na tshenzhemo kana nḓivho nga mutambo wa bune.

Mitambo ya sialala ingaho mahunḓwane i ya kuvhangana vhathu vhanzhi uri vha vhe tshithu tshithihi.

A thi na nḓivho nga ha u tamba ha mutogwa.

Milayo yane ya tea u tevhedzwa musi muthu a tshi khou tamba tshiṱuku nga magaraṱa, ndi ya uri muthu muṅwe na muṅwe u ṋewa ma garaṱa ane a tea u a dzumba uri a songo vhoniwa nga vhaṅwe vhathu.

Ee mitambo ya vhana i ya vha thusa kha u fhaṱa vhukonani musi vha tshe vhana ngauri vha guda u ita dzi khonani, vha dovha vha guda nḓila ya khwine ya u amba na vhaṅwe vhathu.

Ee ndi tshi lavhelesa vhana vhanzhi musi vha tshi khou tamba, ndi vhona vha tshi ṱhompha maitele a u tamba nga u sielisana.

Ee ndi a humbula muthu muthihi hanefho hune nda dzula hone we a shandukisa zwine a zwi funesa, zwine zwa vha u baka dzi khekhe, zwa vha zwithu zwihulwane nge a kona u vula vhengele ḽa bekhari. Zwi a ṱuṱuwedza nga maanḓa ngori zwi sumbedza uri muthu a ḓiimisela kha zwine a khou ita zwone u a kona u bvelela.

Arali nda vha ndi na tshimvumvusi tshine nda nga tama u tshi bveledza ndo vha ndi tshi nga nanga puḽatifomo ya YouTube ngori yone i ya leluwa u u u i bveledza ndi mafhungo ha u tou wana founu i re na khamera, wa ḓidzhia ya video u tshi khou amba, wa fhedza wa i bveledza kha YouTube vhathu vha vhona wa ṋewa masheleni.